Sisembatho esimbathwa madoda athetheko, inaka alimbathwa masokana kodwana limbathwa madoda athetheko.

Iphotho limbathwa ngumma osele endileko, esele ahlabe idwende nobukhazi, ongenileko ngebafazini.

Sisembatho esimbathwa mntazana, osele akhulileko begodu owenzileko isiko lesiNdebele.

Simbathwa msana lokha nakaya entabeni begodu nalokha sele abuya alisokana umbatha ibhetjha lakhe.

Isithimba yisikhumba, umntazana asithola ekhabo lokha nakayokwenza isiko lakhe, namtjhana asimbatha lokha nakaqedileko ukwenza isiko lakhe.

Itjhorholo sisembatho esivunulwa ngumakoti owendileko, ovunulwisa bafazi.

Imbathwa esifubeni, embathwa yindoda ethetheko, ayimbathwa lisokana, kodwana imbathwa yindoda ethetheko.

Manyathelo abawenza ngamatayere, ambathwa basegwabo nofana amasokana.

esimbathwa bobaba ehloko, lokha ingoma nayiweleko namkha

babe bahle lokha nabayokugida erhodlweni.

ezimbathwa eendlebeni, ezimbathwa bentazana nofana abomma lokha nabafuna ukuba bahle.

Lokha nabayokugida emnyanyeni, nofana lokha nabasequdeni.

Abomma eenyaweni, lokha nabasemnyanyeni, namtjhana lokha nakafuna ukuba

Iinrholwani.

Esfubeni.

Mncamo ophothelweko, owuthwala ehloko. Othwalwa bomma, lokha abentwana babo nabaye engomeni, nofana nabaweleko.

Mncamo ophothelweko, ofakwa mntwana lokha nakagoduswako nofana ombathiswa unomyezane.

Kugoduswa umntwana, nofana lokha nakunomnyanya wokwendiswa

Incangu kungaba sigodo lesa esiphothelwa ngomncamo, esiphathwa lokha abomma naboyokuthokoza.

Skhumba esimbathwa, msana lokha nakaya entabeni nofana lokha nakayokuwela.

Isithimba akukavumeleki bonyana simbathwe bobaba, isithimba simbathwa bentazana nabaqeda ukwenza isiko labo.

Yinto embatha nengubo lokha umma nakendileko, umbatha ingubo bese ayibambise ngesiqobotjhelo.

Yingubo encani, embathwa ngumakoti lokha nakendileko, nofana lokha nakasekhakwakhe.

Mncamo ophothelweko ombathwa ehloko, lokha nakunomnyanya nofana lokha nakaditjhileko emnyanyeni.

Mncamo ophothelweko, ombathwa mntazana lokha nakasequdeni nofana lokha nakasemnyanyeni, kanye nabesegwabo lokha nababuya ngehlathini bayalimbatha irasu.

Isinanazelo kulokha umuntu nakabonga isibongo sakhe, nofana sibongo somuntu.

yisimbi umuntu azenzele yona, enza ngayo ingoma nofana ayibethako kube mvumo.

Ingwani sigqoko, esimbathwa mumuntu lokha ilanga nalitjhisako.

Sigubhu, esibethwa esondweni, nofana esibethwa mumuntu othwasileko.

Irhalani mvumo ovunywa bentazana, nofana basegwabo esele bayenzile amasiko.

Abomma bavuma igwabo, lokha abesana nabaweleko, nalokha abomma nabayokuthatha ithunga lomntwana.

Abosotjherere yingubo embathwa ngumakoti, lokha nakaya ngeentendeni, namasokana nawo ayabambatha abosotjherere.

Ifengwana yinto erhelebha abentazana lokha nabagidako erhodlweni, nofana erhelebha amasokana ukuthi bagide ngayo.

Umrhwabha yinyama yekomo esikiweko bese yathathwa yayokomiswa yayokunekwa.

Umgade kukudla okutjala ngemasimini wakwakho, nofana emasimini.

Umrorho sitjalo esitjalwa emasimini, nofana kukudla okudliwa, okupha umuntu amandla nezakhamzimba.

Iqhatjha kulokha nababilise ipuphu, bese bapheka kwabamdoko odliwa emnyanyeni.

Umratha kukudla okuphekwa ngepuphu namanzi, maqeda la kuyadliwa.

Isiphila sitjalo esitjalwa emasimini, esithe lokha nasivuthiweko, sidliwe njalo nofana senziwe ipuphu.

Lokha umntwana, nakaqeda ukubelethwa wenzelwa imbeleko.

Umntwana uthiywa ngugogwakhe, naqedalapho amhlabele imbuzi.

Inongwana yikaba yomntwana, lokha umntwana nakaqeda ukubelethwa, uba nenongwana akabi nekaba, uba nenongwana.

Inongwana yomntwana iyabotjhwa ngetjhila, bese unande uyisikinya ukuze iwe msinya.

Inongwana yomntwana lokha nayiqeda ukuwa, ifakwa ngesibayeni salapho ekhethomkhulwakhe ukuze akwazi ekhabo.

Lokha nakuqeda ukubelethwa umntwana kuhlatjwa, imbuzi ekuzokuba yini? Yimbeleko yakhe nofana ingubo yakhe.

Imbuzi ehlatjwa nakuqedwa ukubelethwa umntwana ihlatjelwa ngesibuyeni.

Umntwana nakathiywa igama uthiywa ngugogwakhe, maqeda lapho amhlabise imbuzi.

Abantu abadala badlala indima yokuthi, bapha umntwana igama bamhlabela nembeleko.

Ukuthokoza nokuthabela umntwana, ukuthi amuphe imali, nofana amthengele iingubo zokwembatha.

Uphiwa igama kuqakathekile, ngombanyana kumtjengisa bonyana sele amkhulu.

yesintu efanele ukulandelwa mumuntu wengubo, kukuthi kufanele ahlale khabo. Angakhambi khulu, begodu aye emntwini olapha ngendabuko ayozivikela. Abuye aye emtholapilo ayokuthola irhelebho.

Osanda ukubelethwa uvela ebantwini, ngamalanga amatjhumi, bese utjengiswa indunduzela.

Irhabi, irhabi yinto embathwa mntazana nofana mncamo ophothelweko, ombathwa mntazana ongakarhabi ukwenza isiko osese litlawana.

Isikotjhi litjhila nofana sikeride esimbathwa bentazana abathombileko nalaba abangakathombi.

Umdzegana ziinrholwani ezincani ezimbathwa edinini, azikhethiseli bonyana umntazana nofana usese litlawana.

Umnayilani mncamo ophothelweko, ombathwa bentazana esele benzelwe isiko.

Umgari sivunulo esivunulwa bomma esele babadala nofana ebathethweko.

Umadalanyana ziimvunulo egade sivunulwa babantu bakade, egade sivunulwa

Umbhalo yingubo yesikhethu, nangithi isikhethu ngikhuluma ngesikhethu samaNdebele. Umbhalo uyambathwa msegwabo begodu ubuye umbathwe mntazana osele enzileko isikhethu nofana isiko.

Unokhethwabo uyafuna nombhalo, yingubo embathwa babantu esele bathethweko.

Umtshurhwana yingubo embathwa ngumma owendileko, ebonisako bonyana umma lo sele athethwe.

Isihlohlo simbatho esimbathwa ngemuva nofana into ephothelweko embathwa ngemva.

Umncwazi sigcoko esimbathwa lokha ilanga nalitjhisako nofana umuntu osimbathela ubuhle.

Umkhala mncamo ophothelweko ombathwa mma onomnyanya, nofana isokana nomntazana osele enzileko isiko.

Unomahlonjana mncamo ombathwa emahlombe, otjengisako bonyana umma lo uthethwe.

Unomatlawana mncamo ombathwa mntazana osese litlawana ongakenzi

Iqakatheke khulu isivunulo yesintu, ngombanyana iyasirhelebha bonyana abezimu babone bonyana siliphethile isiko, begodu yenza bothi isiko lamaNdebele lithathelwe phezulu.

Isiko litjho ukuthi mina sele sengimkhulu begodu lokho akutjho bonyana ngingadelela abantu abakhulu. Lokho kuqhaza ukuthi ezinye izinto sengimkhulu angekhe ngisaba njengetlawana, kufanele ngizenze njengomuntu omkhulu nofana ngiziphathe njengomuntu omkhulu.

Ibuveza kuhle begodu iyatjengisa ukuthi wena usithanda kangangani isikhethu, isiNdebele. Lokha nawuzimbetheko kuyatjengisa bonyana ujabule kangangani.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lethu ligqatjha, umdoko odliwa emnyanyeni owenziwa bomma.

Ilimi engikhulumako ekhaya ngikhuluma isiNdebele, ngombanyana kulilimi lami ngikhule ngimNdebele ngimNdebele begodu kufanele ngizirhantjhe ngesiNdebele sami.

Iye, ngombanyana umvumo nomvumo uveza imvelaphi yomuntu, nesiNdebele sinaye umvumi wesiNdebele. Ye-ke nawuvuma umvumo wesinNdebele, kuyatjengisa bonyana uvelaphi uvela ngemaNdebeleni.

Zekolo zidlala indima yokuthi zisifundise ukuphepha begodu nokuhlwengeka.

Umnyanya wequde, ngombanyana lapho kukulapho umntwana sele akhulile abe mntazana omkhulu., begodu lapho kuhlangana khona abantu, abantu bahlale baditjhe kube mnandi.

Isiko lami lihlonitjhwa ngokuthi singakhambi siliveza koke nje begodu singakhulumi izinto ekungakafaneli sizikhulume.

Dlala indima yokuthi umuntu sele akhulile begodu kufanele alandelele igama lakhela, elitjhoko bonyana uyini begodu aziphathe njani.

Amagugu ahlonipheke khulu ukuthi sigcine isikhethu, sivunule sibe bahle begodu sivume umvumo wethu

Banomthelela wokuthi bayangifundisa begodu bangifundise izinto engingazaziko, bangikhulise nangengqondo.

Ziindatjana zokukhulisa umuntu begodu zimenza ahloniphe isiko, athande nesiko

Umvumo wesiNdebele wenza isiko lethu libe ngelikhethekileko begodu nelithandekako.

Okuthandwa khulu mvumo. Umvumo wesiNdebele bawuthanda khulu abantu begodu bayazirhantjha ngawo.

Awa, esikweni lami akukho ukuninana kodwana kunokuthandana. Siyathandana ngombana lokha umuntu nakenze isiko, ubiza isitjhaba soke sokuthi sizokuhlanganyela naye.

Inaka sikhumba esitjhukiweko esimbathwa emahlombe lokha nakuneminyanya esikweni lesiNdebele.

Iphotho yinto ephothelwako embathwa bafazi esele bathethweko ababomakoti nofana isikhumba esiphothelweko esimbathwa bomakoti.

Iphephethu sisambatho esiphothelweko ngemincamo esimbathwa bentazana lokha umntazana osele amkhulu begodu aphethileko isiko lakhe.

Ibhetjha sikhumba esimbathwa besana, abesana abangakaweli begodu nabangakalenzi isiko.

Isithimba sikhumba sekomo esitjhukiweko esimbathwa bentazana nofana umma osele athethweko.

Itjorholo sikhumba esimbathwa bafazi, abafazi esele bendileko.

Iporiyana sikhumba esimbathwa bobaba sembuzi, sikhumba sembuzi esimbathwa bobaba esele bathetheko.

Amapatlagwana manyathelo wesikadeni egade ambathwa babantu boke, begodu wona akakhethiseli bonyana umuntu onjani begodu uphethile nofana awukaphethi.

Umtjhotjho sikhumba esimbathwa ehloko, esimbathwa bobaba lokha ingoma nayiweleko.

Ibhengela zizinto ezifakwa esandleni ezihlobisako begodu ezenza umuntu bonyana abe muhle.

Amanambasikhambe mateksana ambathwa emnyanyeni nofana ambathwa bentazana bequde nabogogo bayazimbatha.

Amancina macici ambathwa eendlebeni ahlobisa umuntu nofana enza umuntu abemuhle.

Ibherede kuyisigqoko esithwalwa ehloko lokha nakunomnyanya, asikhethiseli bonyana sithwalwa mntazana nofana bomma sithwalwa nguwo woke umuntu.

Idzila, yidzila elifakwa entanyeni.

Amatshega magolide afakwa ezandleni nofana entanyeni nofana eenyaweni.

Iyerhana mincamo eminengi ephothelwako embathwa bentazana bequde nofana umntazana osele enzileko isiko lokha nakasemnyanyeni.

Ingejana sisipho esiphiwa umuntu osele agqumileko.

Ingwani sigqoko esithwalwa ehloko lokha nakunelanga, esivikela ukuthi umuntu angatjhiswa lilanga.

Ikghororo ziinrholwani ezinghadelwa umntazana nofana umntazana osele enzileko isiko.

Umlingakobe mncamo ophothelweko ombathwa bomma lokha ingoma nayiweleko nofana umma lokha nakasa ipuphu.

Inyoka mncamo ophothelweko owenzelwa uNomyezana nofana ofakwa nguNomyezana.

Inyoka imbathwa lokha nakunomnyanya umnyanya wedwendwe nobukhazi, imbathwa nguNomyezana.

Incagu sigodo esiphathwa bobaba esiphothelwe ngeemcamo lokha nakuneminyanya nofana nabasemnyanyeni.

Isititirimba sikhumba somsana oyako, oyokuwela nofana ubaba osele athabileko sekakarwa kusimbatha uyasimbatha.

Awa, akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba. Isithimba ngesabantu ababefazi nofana ngesabafazi.

Isiqobotjhelo yinto ebamba ingubo, ebamba ingubo yabomma abazikanapela ngayo.

Yingubo encani embathwa emahlombe ekhombisa ukuhlonipha, embathwa babantu esele bathethweko, abafazi esele bathethweko.

Icuba mncamo ophothelweko othwalwa ehloko lokha nakunomnyanya.

Irasu mncamo ophothelweko ombathwa entanyeni awukhethiseli bonyana ulisokana nofana umntazana umbathwa nguye woke umuntu.

Irhabi mncamo ophothelweko owenzelwa itlawana lithi lokha nalikhulako alisalimbathi. Irhabi ngeletlawana.

Isikotjhi sivunulo esivunulwa bentazana nofana amatlawana asikhethisela bonyana wenzile isiko nofana awukaliphethi isiko lakho.

Umdzegana ziinrholwani ezimbili ezihlala edinini, iinrholwana ezincancani.

Umnayilani mincamo ephothelweko efakwa esigodweni ephathwa lokha nakunomnyanya.

Umgari mncamo ophothelelwa umntwana lokha asesemncani ukuthi awumbathe nasele

Umadalanyana yiseyiyala evunulwa ngemva ephothelweko.